Va fanele ku hlawula mathekisi yo karhi lawa ya nga ta tirha eka n'hweti yeleyo leswi swi ta endla leswaku ku nga vi na mathekisi yo tala laha endleleni naswona swi ta endla leswaku ntirho wu lawuleka wu tlhela wu va na mbuyelo.

Ntokoto lowunene ndzi nga wu kuma eka muchayeri wa thekisi hileswaku a wu fanelanga ku chayela u karhele naswona i swa nkoka leswaku u va na ku wisisa mirhi.

A ndzi ta khoma muchayeri wa thekisi hikokwalaho a tshovile nandzu wa ku hindzisa vakhandziyi lava fanelaka ku khandziya thekisi.

Minxavo ya mpfhuka lowu fanaka yi hambanile hikuva va langutisa swilo swa ku hambanahambana ku nga ri mpfhuka ntsena kambe na nkarhi.

Makhombo ya ku va mathekisi ya layicha vanhu va ku tlula na mpimo i ku va leswaku thekisi yi tsandzeka ku famba kahle naswona vachayeri vo tala va ha swi endla hikuva va lava ku ti endlela mali yo tala.

Ndzi vona ku nga ri mhaka yo ya kahle hikokwalaho vanhu lava va va va nga ehleketangi vumundzuku bya vona mundzuku ku ta tlhela ku va vona lava va nga ta pfuka va lava ku tirhisa tibazi leti va ti hisaka.

Ti nga xi khoma hikuva ti thola vanhu lava va nga ta cheka mindzwalo leti tikhampani leti ti yi layichaka ku yi yisa kun'wana leswi swi ta endla leswaku xilaveko xa hlohlori ya nguva yi va xi hlayisekile.

Byi va khumba hikuva va teka vutomi bya vona va byi veka ekhombyeni hikuva va tirhisa wona mabazi lawa ya nga tshembekiki ku va va fambafamba hi wona leswi swi nga endla leswaku va tikuma va ri enghozini.

Mhaka yo hakela ti toll gate ya pfuna hikuva mfumo wu kota ku endla mali yo tala kusuka eka tona mfumo wu kota ku tlhela wu lunghisa mapatu na ku thola vanhu leswaku va lunghisa mapatu leswi swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi kula.

Leswi swi ta endla ndzi nga titwi kahle hikuva ndzi ta twa mali ya thekisi yi durha swinene naswona a ndzi ta tolovela ku cinca loku hikuva a ndzi ta langutisa swilo kumbe ku durha ko fana na mafurha leswi a swi ta endla leswaku ndzi tolovela ku cinca loku vachayeri va mathekisi va nga ku endla.

Ku famba hi xitimela ndzi vona onge swi hlayisekile swinene hikuva switimela a swi koti ku bisana kasi loko u famba hi swifambo swo fana na mathekisi kumbe mabazi swi endla leswaku vutomi bya wena byi va enghozini hikuva a wu swi tivi leswaku yi ta hlangana na nghozi ya yini epatwini.

Mhaka yo vanhu va lomba mimovha ya va pfuna swinene van'wamabindzu va mimovha hikuva vanhu lava va hakela naswona va ti lava timovha letiwani ku va va fambafamba hi tona.

Ina, swi kahle ku va na munhu wo ku komba ndhawu eka ndhawu yo ka u nga yi tivi hikuva leswi swi ta papalata leswaku u lahleka hikuva ndhawu u va u nga yi tivi.

Magoza lawa mfumo ya wa tekeke i ku va ya veka vanhu va nawu va le mapatwini ku va va tshama va karhi va cheka tinhundzu ta vanhu emagondzweni.

Hikokwalaho ka leswaku mathekisi ya chipile naswona a swi karhati ku yi kuma.

Ina, ndzi tshama ndzi yimisiwa hi maphorisa ya le magondzweni ntokoto a wu ri kahle swinene ndzi tivile leswaku swi kahle ku famba hi movha lowu nga le nawini.

Swilo swa nkoka leswi u faneleke ku swi tiva ku swi tekela enhlokweni i ku va u tiva leswaku ndhawu leyi u lavaka ku yi endzela yi hlayisekile xana naswona ndhawu ya byetlelo u ta kota ku yi fikelela.

Hikokwalaho vanhu lava va va va ri na tingana swinene naswona va va va tekile xiboho xa ku va va pandzamananga leswaku va basisa mihleketo kumbe ku wisisa miehleketo ya vona.

Ina, mabazi lawa fambaka mpfhuka wo leha ma endliwe ma va lamanene ma va na switulu swo antswa vuhungasi na vukorhokeri bya swakudya ku nga va mabazi lawa ndzi nga wa tsakelaka ku famba hi wona hikuva ya na swihungasi naswona nkarhi wo famba a wu wu twi na mpfhuka.

Swa antswa u famba hi xihahampfhuka xihahampfhuka xi endla leswaku u hatlisa u fika ku ya eka swifundzakulu swin'wanyana a wu teki nkarhi.

Mfumo wu fanele ku teka magoza ya ku va ya endla leswaku maphorisa ya le magondzweni kumbe maphorisa ya nawu ya tshama ya ri karhi ya ri kona etithekisi rank ku va ya lawula tinyimpi ta van'wamathekisi leswi swi ta endla leswaku tinyimpi ta van'wamathekisi ti papalateka.

Lexi xi sivelaka vadyuhari ku fambafamba hi vutleketli bya mani na mani hikokwalaho ka ku vutleketli bya mani na mani byi teka nkarhi wo leha ku va u fika laha u lavaka ku ya kona kasi vadyuhari a va hlweli na ku karhala hikokwalaho va rhuma munhu leswaku a famba.

Swivangelo swa ku hlwela ka swikepe swo rhumela nhundzu ka matiko man'wana ku va ku ri kokwalaho magadlati ya malwandle ya va ya nga lawuleki naswona va va va yimerile leswaku ma yima nyana.

Switichi xa mabazi lexi hlomisiweke kahle xi fanele ku va na ti-air conditioner na switulu swa kahle swo fatamela leswaku vakhandziyi va tshama eka swona.

A ndzi ta yima kahle etlhelo ka patu ndzi foyinela tinambara leti va talaka ku tikombisa ematlhelo ka mapatu ya freeway leswaku ndzi hatlisa ku kuma mpfuno.

Swivilelo swa vakhandziyi a ndzi ta swi khoma kahle ndzi nge va kwateteli hikuva handle ka vakhandziyi a ku na bindzu leswi a ndzi ta yingisela a ndzi ta yingisela swivilelo swa vakhandziyi naswona loko ndzi ta va ndzi wisile a ndzi ta cinca hinkwaswo leswi va swi lavaka.

Ndzi yi vona ku nga ri mhaka ya kahle swinene naswona ndzi vona ingaku maphorisa ya nga tiyisa xandla eka vanhu lava yivaka tikhebulu eswiporweni.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu lava holaka mudende va hola mali yitsongo swinene kasi loko swakudya swi durha swi endla leswaku va nga fikeleli ku xava swakudya leswi swi va swi lavaka swa nkoka kasi vanhu lava lava tirhaka ku ve naswona va tlhela va kuma muholo wa kahle va swi kota ku fikelela ku xava swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka.

A ndzi ta hlawula munhu wun'we eka vanhu lavo tala edorobeni naswona ndzi n'wu vutisa leswaku ndzi le ku lavaneni na ndhawu yo karhi naswona ndzi lahlekile ndzi kombela leswaku a ndzi pfuna leswi a swi ta endla leswaku a ndzi ndzi hatlisa ku kuma ndhawu leyi ndzi yi lavaka.

Mfumo wu nga tsarisa vadyuhari ehansi leyi ivi naswona va va kumela swo famba swo fana na mabazi leswi a swi ta endla leswaku vadyuhari va hunguta eka ku tikuma va tirhise mali eka swo famba leswi a swi ta endla leswaku vadyuhari va hatlisa va fika hi nkarhi eka tindhawu leti va lavaka ku ya eka tona.

Ina a ndzi ta ya tirhisa hikuva fambiselo ra makhadi yo tlhariha ri endla leswaku ku khandziya mabazi swi olova.

Ndzi nga endla leswaku ndzi xavela muchayeri mati monwa na ku va ndzi n'wu burisa leswi swi ta endla leswaku muchayeri a nga hatlisi ku karhala.

A ndzi ta n'wi pfuna hi ku n'wu kombisa swiletelo swa ku xava thikithi ra bazi naswona a swi ta endla leswaku swi n'wu olovela na ku va na yena rin'wana ra masiku a dyondzisa van'wana lava nga swi kotiku ku xava mathikithi ra bazi.

Swi olovise hi ku va swi endla leswaku vakhandziyi va mabazi va nga khandziyi kumbe ku famba va ya eka xitolo xo karhi ku ya xava thikithi ka ti va nga ti kumela thikithi ra vona eka inthanete naswona ku olova leswi swi endle leswaku va kota no swi tiva leswaku mathikithi ya ha ri kona kumbe ya herile.

Ku tirhisa xitimele swi hlayisekile ku tlula ku tirhisa bazi hikuva ku tirhisa xitimele xitimele xa hatlisa naswona xitimele xi famba eswiporweni xin'wanyana xa vuhlayiseki hi ku famba hi xitimele hileswaku a swi olovanga leswaku xi chayisana na swin'wana switimela kasi ku famba hi bazi swi swi swa swa swa olova leswaku u ti kuma u ri enghozini na timovha tin'wanyana hikuva swifambo swi va swi tele epatwini.

Switichi swa tipetirolo swi cincile hi ku va swi endla leswaku ndhawu yo chela tipetirolo yi va ti tele kasi khale a wu kuma leswaku xitichi ndhawu yo chela tipetirolo ku va ku ri yin'we leswi a swi endla leswaku swi nonoka ku endla vukorhokeri eka vafambi va timovha.

Leswi swi endla leswaku muchayeri na vakhandziyi va va na nkarhi wo wisa na ku va va xava swin'wana leswi swi nga ta va hungata endleleni leswi swi endla leswaku muchayeri na vakhandziyi va nga karhali kasi loko a va nga yimi endleleni a swi ta endla leswaku muchayeri a za a karhala naswona a nga ti kuma a ri enghozini.

Goza leri i ri na nkoka swinene hikuva loko a ku nga ri na rona goza leri a ku ta va ku tele tinghozi swinene emagondzweni hikuva timovha tin'wana na tin'wana na leti ti nga fenelangiki ku tikuma ti karhi ti ri emagondzweni a ti ta famba naswona a ti ta endla tinghozi goza leri ri na nkoka swinene leswaku timovha kumbe mimovha leyi faneleke ku famba yi kuma kumbe yi pfumeleriwa ku va yi famba.

Vachayeri va mathekisi a ndzi ta mi tivisa leswaku ku va mi rhwala mathekisi ya n'wina ya tala ku tlula mpimo swi endla leswaku mi tikuma mi ri enghozini hikuva thekisi yi fanele ku rhwala nhlayo leyi faneleke kasi loko u rhwala ku tlula mpimo movha kumbe thekisi wa wena a wu koti ku famba kahle leswi swi endla leswaku mi tikuma mi ri emakhobyeni na ku chayisana na tin'wana timovha lexi a ndzi ta mi tsundzuxa swona i ku va mi rhwala nhlayo leyi faneleke leswi swi ta endla leswaku vakhandziyi na n'wina vachayeri mi fika laha mi yaka kona mi hlayisekile.

Ndlela leyinene yo tirhisa ti-rickshaws kumbe ti-tuk-tuk i ku va va yi tirhisa ku va va tleketla vaendzi leswaku va kota ku languta tindhawu to hambanahambana hi vukheta.

Bazi ra Luxury Coach i bazi leri ri langutekeke ri sasekile swinene naswona va kota ku khoma vakhandziyi va vona kahle hi ku va va kota ku va yingisela loko va lava ku yima kumbe ku wisa naswona ri na switulu swa kahle swinene leswi swi endla leswaku vakhandziyi va nga koti ku twa tiawara kumbe nkarhi kumbe mpfhuka lowu va wu fambaka wo leha.

Timayini ta khale a ti tirha na switimele hi ku va ti fambisa swicelwa ku ya eka matiko man'wanyana.

I ku va u famba ni nhundzu leyi nge le nawini kumbe switirhisiwa leswi nge le nawini eka tiko leri u tshamaka eka rona naswona ndzi vona onge milawu leyi yi kahle hikuva va endla leswaku va papalata swilo leswi swi nga lavekiki etikweni ra karhi.

Vinyi va mathekisi loko petirolo yi durha na vona va tlakukisa ntsengo yo khandziya thekisi hikuva va endlela leswaku va vuyeriwa loko va heta ku xava petirolo leswi swi vula leswaku vinyi va mathekisi va lava ku vuyeriwa hambiloko petirolo yi durha kambe loko petiroli yi chika a va ehlisi ntsengo hikuva vanhu va va va yi toloverile ntsengo lowu a va wu tirhisa khale na khale leswi swi endla leswaku va nga ehlisi ntsengo.

Siku leri ndzi nga va ndzi khandziya eka riendzo dyondzo na vanghana va mina a ku ri ti nineteen ta khotavuxika twenty seventeen laha a hi endzela Polokwane laha hi nga famba hi endzela stadium xa Peter Mokaba riendzo leri hi tinyungubyisile swinene ni vanghana va mina tanihiloko vadyondzisi va hi nyike swakudya va hi komba na tindhawu ta ku hambanahambana leri a ku ri siku leri ndzi nga ta ka ndzi nga ri rivali.

Mina ndzi nga lava ku famba hi ti-rickshaws hikuva ti-rickshaws u kota ku famba no vona tindhawu to hambanahambana hi vukheta laha u kotaka ku swi vona kahle kasi loko u karhi u famba hi mimovha yo fana na Mercedes a wu koti ku vona swilo hinkwaswo naswona swin'wanyana u ta tsandzeka ku swi vona kasi loko a wu famba hi ti-rickshaws u kota ku vona swilo hinkwaswo eka tindhawu teteto.